Hore ke fihle qetong e ke e nkileng, ke nkile hobane ke ne ke bona hore ditjhelete tsa ka di a jowa haebaneng ha ke be le bana ba bangata ba tswalo, bao e leng hore ba kena haebaneng ke boloka tjhelete ya ka hantle bankeng. Ka hoo, ke lemohile hore banka e ke ne ke e sebedisa e ne e ja tjhelete ya ka. Ke ka hoo ke nkileng qeto hore ke seka pheta ke sebetsa le bona. Ke tsamaya ke ilo batla banka e nngwe e leng hore e tla etsa dintho tse nepahetseng.

Tsa sehlopha seo ke se ratang eh hobane ke bone di le ntle. Ha ke motho ya ikgantshang haholo ka bo ka dikipa le di-short tsa sehlopha seo. Empa dikausu tsa bona ke tsona tseo leng hore ke ile ka di rata ebile ke a ikgantsha ha ke di apere. Ke bona eka ke palesa e ntle hampe.

Ke shebisise hantlehantle hore ke mang ya tsebang ho bapala hantle. Ke mang o ke tlo mmeha ka morao, ke mang ya tla bang mahareng, ke mang ya tla bang pele. Ebe ke sheba hore jwalo ka ha ke ba behilwe jwalo, ke mang ya kgonang hore a etse dintho di etsehe ka pejana hore sehlopha sa ka se feng Le hore ke mang ya nang le matla. Ke matla haholo moo batho bao ba hlolehile

Pele dipapadi di ka qala e seng hore e etsahale re shebile dibapadi ha di bapala. Ke ntho e nka akaretsang hore e etsehe pele kapa kampo ha ba qeta ho bapala hore ba kgone hore ba ba hlahise ditalente tsa bone le bone ka mokgwa oo ba kgonang ho di hlahisa ka teng.

Ba ba bo a fetoha ha ho sa tshwana le pele. Se ke tsejwa ke batho ba bangata ebile ba bangata ba sheba ho nna haholoholo ba ba holang. Ba tla ba bona ke le motho ya bohlokwa maphelong a bone le hore ke tlo ba qoletse hore ba etse dintho tse nepahetseng le hore ke kgone ho ba thusa hore le bona ba fihle moo ke fihlileng teng. Jwalo ka sebapadi se seholo.

Batho bohle ba na le ditalente tse tse tse arohaneng. Ho na le ba tsebang ho etsa papadi e itseng, ho na le ba tsebang ho etsa papadi e itseng. Ka nako e nngwe o tlo fumana hore o mong ha tsebe kgwedi ya dinyewe o tseba kgwedi ya matsoho. Ka hoo ho bohlokwa hore motho e mong le e mong a etse ntho a bonang hore e mo loketse, ebile o a e rata, o rata ho etsa ntho eo. O na le pelo ya ho e etsa. O na le tjhesehelo ya ho etsa ntho eo a batlang ho e etsa.

Ke rata di-athletic haholo hobane di otlolla mmele, di otlolla le maoto. Ke hore di etsa hore maoto a hao a tiye, o kgone hore o o ikemele wena ka maoto a hao. Ebile le ha o ja dijo, o tlamehile o je dijo tse e leng hore di nepahetse. Ha ke ke ya ho kwetlisa ke kwetlisa haholo hara beke habedi kampo hararo. Hore ke kgone hore ke ntse ke otlolla mmele, mmele wa ka hore mmele wa ka o be le tlwaelo ka diphethoho tse tlo etsahalang ho tsona, le hore mmele wa ka o tiye.

Hona ho ho monate ho bapala dipapadi hobane di o thusa hore o boloke mmele wa hao, ebe mmele o e leng hore ke mmele o hantle. Ha hona dintho tse ngatangata le hore o kgone ho nahana hantle. E tiisa le kelello ya hao hore o kgone ho etsa kelello ya hore o jwetse hore o etse ntho e tje. Ntho e tje ke yona e nepahetseng, Di etsa le hore o be mmeleng o leng hore o hantle, o tlo o tshwanela. O o etsa hore kelello ya hao e kgone ho nahana dintho tseo no sa nahane hore o ka di etsa. O ba le maikemisetso a bophelo, o ba le maikemisetso a mmele wa hao hore o batla o be jwang.

Ntho ena e kabang kotsi ya taba ena ya hore batho ba bapale ba dule ba shebile mehala ebile ba bapala dipapadi difounung tsa bona, ke hore tjhelete e tloha e fela ebile ba felletsa , ba qetella ba utswa ditjhelete hore ba kgone hore ba bapale tsona dipapadi tse. E kotsi hobane o qetella o so o na le thahasello ya hore ho tla loka o tla o tla fenya ka le leng la matsatsi empa ha ho jwalo. Di-company tse di qeta ditjhelete tsa rona ebile ha ba batle le ho tseba hore o lahlehetswe ke bokae.